Okungaba yinzuzo ngokulima ngokwemvelo kuMandla ukuthi umhlabathi wakhe uzohlezi uvundile, uzokwazi ukuthi onge amanzi ngenxa yesimo somhlabathi wakhe. Umkhiqizo wakhe uzoba nomsoco, uzokwazi ukuthi onge imali le ebekayisebenzisa ukuthenga umanyolo nezibulala zinambuzane. Okungaba yizinselelo zokulima ngokwemvelo ukuthi umkhiqizo wakho uzothatha isikhathi eside ukuthi ungavunda, ube sesimeni esihle ukuthi ungathengiselwa abantu. Okwesibili, kungaba ukuthi uzolahlekelwa amakhasimende anawo ngalesi sikhathi ngoba angeke avume ukhokhela imali eningi ukuthola umkhiqizo ofanayo.

Ngicabanga ukuthi into enza ukuthi lelisu lokuzalanisa kungabi isu eliphusile ukuthi kungenzeka ukuthi kuzalaniswa izinhlobo zezinkomo okungamele zizalanisane noma kusetshenziswa izinkomo ezizodwa amahlandla ahlukile, okusho ukuthi izinkomo lezo kungaba ukuthi azinawo amandla okukhiqiza ubisi oluningi noma zizale amankonyane aphilile futhi anamandla njengokufisa kwabanikazi bezinkomo.

Ukusebenzisa isibulala zinambuzane njengomsebenzi kuletha imizwa yokuthi usuke wenza into elungile ngoba usiza abaphathi bakho, ukuze babhekane nezinambuzane ezamosha umkhiqizo wabo. Kuphinde kulethe imizwa yokuthi .

Ngingavuma ukukhokha okungeziwe ngenyama evela emapulazini anenhlalakahle yezilwane engcono, ngoba lokho kusho ukuthi izilwane ezivela kulawa mapulazi zisuke sezikhule ngokwanele ukuthi zingadliwa, zisuke zondlekile. Okunye ukuthi ukudla okunikwa lezo zilwane kuzoba ukudla okunomsoco okusho ukuthi inyama nayo izobe inomsoco futhi lokho kuzosiza amapulazi asafufusa uma ngithenga inyama ebuya emapulazini anenhlalakahle yezilwane engcono. Okokugcina ukuthi angeke ngidle inyama enamakhemikhali amaningi noma inyama enamakhemikhali nje uqobo.

Ezinye izinselela ezihlobene nomsebenzi kanye nezihlobene nokuvuna ngesandla kungaba, inani lokusebenza kanye nokuvuna kwesandla, ukuthi kuzobiza malini ukwenza konke lokho, kungaba intela yokuthengisa lokho okuvuniwe, kungaba isikhathi esidingakalayo ukusebenza kanye nokuvuna. Kungaphinde kube abantu abadingekalayo ukuthi basebenze ukuze bazovuma ngesandla, ukuthi bangakhi kanye nokuthi kumele ubakhokhele kangakanani, nokuthi bazosebenza isikhathi esingakanani.

Indlela engasebenziswa umsebenzi wasepulazini ukuze achazele umphathi wakhe noma acele isikhathi sokuya kudokotela. Kungaba ukuthi achaze ukuthi.

Indima edlalwa izichibiyelo eziphilayo ekuthuthukiseni impilo yomhlabathi ukuthi zivundisa umhlabathi futhi ziwugcine usesimeni esihle ukuthi ungavundisa noma yiziphi izitshalo ozifaka kulowo mhlabathi, futhi zisiza ngokuthi umhlabathi ukwazi ukubamba amanzi kangcono uma unisela noma imvula ina, okwenza ukuthi kungabi nezikhukhula noma ukuthi kusuke umhlabathi lapho ukhona, uhanjiswa amanzi.

Uma bengiyisikhulu sikahulumeni esibhekene nokubuyiswa komhlaba, bengingaqoka abantu ezindaweni ezahlukahlukene ukuthi babhekene nalolu daba. Ngibanikeze umyalelo wokuthi kulowo mhlaba babheke izinsiza ezikhona ukuthi zisetshenziswa kanjani nokuthi zabelwa abantu bakuleyo ndawo ngendlela elinganayo yini. Babheke nokuthi ubani umnikazi walowo mhlaba nokuthi owakhe ngokomthetho na, nezikhalazo zabantu abeza nazo ukuthi owabo lo mhlaba, futhi babe nobufakazi kanye namaphepha akhombisa lokho.

Kuzomele kubekhona umthetho wokuthi ubhekane nale nkinga ozosho ukuthi zibulalwa kanjani izinambuzane nini futhi ngani noma kubekhona abantu abazobhekana nalokho, nabo abazobalandela umthethomgomo ozosho ngokusobala ukuthi yini eqondile, yini engaqondile, ukuze bangenzi into engalungile ezogcina ithelele abantu ngendlela ekungasiyo.

Mngani wami, ngivuke ekuseni ngabamba ongezansi uma ngibona umonakalo osegcekeni lami. Ngivuke otamatisi bami bangasekho, kubonakala ukuthi kukhona obathathile ngoba bekunezinyawo zabantu. Ukusho ukuthi ngidumele noma inhliziyo yami ibuhlungu, akuchazi ngokwanele indlela engizizwa ngayo njengamanje, angazi noma ngibikele amaphoyisa noma ngiluyeke lolu daba. Hheyi, ngiyacela ukuthi ungicebise ukuthi ngenzenjani mngani wami.

Ubungozi bokwandisa ipulazi lakhe lakotapeya kulesi sigaba kungaba ukuthi kuzothatha isikhathi eside ukuze athole inzuzo ngoba kuzothi ma izihlahla sezithela isidingo sekotapeya sizobe sesingasekho noma sivalwe ngabanye abantu abahlinzeka ngokotapeya. Okunye ukuthi kuzodingeka imali eningi ukuze kube khona abantu abazotshala lezo zihlahla futhi baphinde bazinakekele zize zikhiqize ukotapeya. Kanti inzuzo kungaba ukuthi uzothola imali eningi ngoba uzokwazi ukumelana nezidingo zekotapeya esinyukile. Ngakho-ke amakhasimende akhe azokwanda.

Amabhizinisi angakha amaphakheji wawo ngezinto ezingeke zilimaze umhlaba noma izilwane ezitholakala emhlabeni, okungaba emhlabathini noma emanzini. Okusho ukuthi uma izidingo zamakhasimende zishintsha nabo bangakwazi ukuthi bashintshe indlela abaphakheja ngayo noma indlela abayisebenzisayo ukwakha amaphakheji.